Ukubaluleka kokuvikelwa kwabathengi kobuchwepheshe obusafufusa, kugxile ekuqinisekiseni ukuthi abathengi bavikelekile kuphumela ongemuhle wokusetshenziswa yabo kwethekhnoloji entsha. Lokhu kuhlanganisa ukuvikela imininingwane yabo, ukuphika, ukuphikisa ubugebengu besayibha kanye nokuvikela ekuthengweni kwezimpahla noma izinsizakalo ezingekho emthethweni. Izimiso nemithetho esemqoka evikela abathengi, zihlanganisa i-General Data Protection Regulation yabo. Lezi miso ziqinisekisa ukuthi abathengi baziqhenye ngokusetshenziswa kwemikhiqizo nezinsizakalo ezintsha yabo futhi abahlangabezana nezidingo zokuphepha ezingcono. Lokhu kudala isimo sokuthenga esithembekile futhi sigcina intando.

Uma kungase kuthiwe nginedatha elinganamkhawulo, ngingasebenzisa lokho okukhipha ulwazi okufunda like izihloko ezisha like ezintsha, noma ngenze ucwaningo olujulile, yabo. Ukuba naleyo datha kungashintsha indlela engilonga ngalo ngoba ngingakwazi ukufinyelela kalula emthonjeni eminingi, ngisho ngaphandle kokukhathazeka ngokusebenzisa idatha, yabo. Lokhu kuzothuthukisa indlela engithola ngayo ulwazi, futhi ngithuthukise izinqumo zami nami.

Kubalulekile ukuthi like inkundla ibe nezilawuli zabazali ngoba lokhu kudala isimo esivikelekile futhi esilawula okuqukethwe okungafanele. Uma ngabe ngizoba nomntwana ngifuna ukuqinisekisa ukuthi izinsiza ezisetshenziswa ku-inthanethi zivikeliwe, zifinyelela kokufanele futhi azinayo into engalimazayo kumntaya, I mean kumntwana. Lokhu kuzoba nemiphumela ekukhuliseni umndeni ngendlela ephumelelayo futhi evikelekile.

Uma ngingaba umphathi wesiteshi somsakazo womphakathi, ngingakhulisa ukusebenzisana nabalaleli ngokusebenzisa izinhlelo zokuxhumana ezibukhoma. Njengezinkundla zokuxhumana ezifana no-Facebook noma o-Twitter, lapha abalaleli bangabelana khona ngemibono, imibuzo noma izimphakamiso yabo. Futhi ukuphendula izicelo zabalaleli nokuqhuba izinkulumo ezimayelana nezindaba zomphakathi kuzokwenza yabo abantu bazizwe bethintekile. Ngaphezu kwalokho ngingasebenzisa imikhiqizo yezokuxhumana ukuze ngihlanganise abantu ngokuhlela imicimbi noma okubambayo yabo amakhompethishinsi. Lokhu kuzokwenza ukuthi abantu bazizwe yabo beyingxenye nabo yesiteshi futhi bazithole izindlela zokubamba iqhaza ngendlela yabo .

Uma ngase kuthiwa ngakha ifomethi yezindaba, like ngingakha uhlelo olubandakanya izindaba zomphakathi eziphilayo yabo. Lapha abalaleli bexoxa ngezindaba, izinkinga, nezixazululo ezifanele. Ifomethi ingaba nezingxoxo ezibukhoma, imibuzo ebuzwa ngabalaleli kanye neziqu zocwaningo lwezindaba ezithinta abantu bomphakathi yabo. Lokhu kuzokwenza ukuthi abalaleli bazizwe beyingxenye yabo yezenzakalayo futhi bathole ulwazi olubalulekile futhi nomthelela ekuthuthukiseni izimpilo yomphakathi. Ngale ndlela ifomethi ihlanganisa ukuxhumana okuphinda phindayo futhi kuqinisekisa ukuthi izindaba zithinta abantu ngempela.

Uma ngifuna izindaba ezithembekile zaseNingizimu Afrika ngithanda ukufinyelela kwi-SABC News. Ngoba iyinkampani yomphakathi ezimele enikezela izindaba ezivela kwimithombo ehloniphekile futhi ihlale izilandela izimiso zokumelana kwezindaba. Ngithembela ngoba i-SABC ibika izindaba ngendlela efanele, ihlonipha izimiso zokungakhethi. Futhi inikeza izindaba ezibalulekile mayelana nezepolitiki, umnotho, nezemidlalo, nezindaba zomphakathi nje. Futhi lokhu kwenza kube yindawo ethembekile yokuthola ulwazi olucacile oluhambisana nemigomo yezezimali nezobulungisa.

Uma ngifuna uma ngifuna ukubuka imidlalo ebukhoma kumnikezeli we-TV yesathelayithi, ngidinga idekhoda noma ibhokisi lesathelayithi elixhunywe kumtapo wasethalayithi. Futhi kufanele ngibe ne-satelite dish efanele, ukuze ngithole isiginali yabo. Ngaphezu kwalokho kuzodingeka ubhalise kumnikazi wesevisi we-TV, wesathelayithi, njengokukhokha umnqabulajuqu noma iphakheji yohlelo le zokungcebeleka yabo. Uma konke kuzosebenzisana kahle, kuzoba lula ukubuka umdlalo ebukhoma futhi ngithokozise umndeni wami nabangani ngesikhathi somcimbi. Lokhu kuqinisekisa ukuthi ngihlala ngisesikhathini nemidlalo ebukhoma engiyithandayo futhi.

Yoh, eyi likile la-ekspaya ngingalindele. Hheyi futhi, bengithanda ukuthi ngithenge idatha eliningi ebese ngenza lokho engizokudinga ngaleso sikhathi, ngenze isiqiniseko sokuthi ngiyaqeda. Yoh, ngake ngathi ngiyalala ngoba ngase ngikhathele ngathi ngiyalala, uma ngithi ngiyaphaphama hhayi bo, isikhathi sesadlulile sekweqele ngale kwihora leshumi nakubili. Eyi, ngazizwa ngidumazekile kakhulu ngoba kwakuwumsebenzi wesikole odingakala kanti ukuthi mina ngangingawuqedile.